Ndingasebenzisa okanye ndingavumela izixhobo ezifana nee-cellphones, ii-laptop kwakhona ukwazi nokuyifaka okanye uyidibanise nomabonakude wakho wasendlini ukwenzela uba ukwazi ukubukela iinkqubo zakho ezithandwa nguwe nokuba uphi na. Noba usendleleni mhlawumbi awukho usendlini okanye ufuna ikroba inqaku, i-score, ibhola uba uthanda ibhola okanye ragbhi, loo mdlalo. Kodwa into ezawuba mnandi kukuba xa imobhayili uyiakhsesa nakuloo ndawo ukuyo ukwazi ukujonga. Ngoko ke ndingaqiniseka ukuba ezi streaming services zam ziyafumaneka kwi-cellphone, uyakwazi ukusebenzisa ithabhulethi yakho, usebenzise i-laptop okanye ikhompyutha yasendlini, kwakhona nasethivini ukwazi ukuba uyifumane.

Tyhini! Molweni, tata nomama. Ndiyabona uba apha endlini ngoku nixakene nento ngenxa yale DVD imoshakeleyo. Ayinamsebenzi ke kodwa iindaba ezimnandi kukuba nanjengoko sesinayo mos i-intanethi apha endlini, sikonekthile phaa kwi-streaming services. Tata, khawundiphe igama lale movie ubufuna usaphrayiza ngayo umama. Faka apha igama layo siyikhangele. So into emandi nje kukuba izinto kule mihla yangoku zaphucuka, akunyanzeleki uhayarishe i-DVD okanye ufake i-DVD . Uba imoshakele kulungile, akusekho sidingo sawuyilungisa. Futhi njengoba sinee-streaming services sinako ke ngoku ukuthi sikhangele nezinye ezinintsi izinto esifuna uzibukela noba zii-films, noba ngumculo, noba yimidlalo nee-documentaries. Ungakhathazeki ke, tata. Masifake apha igama lale movie ubufuna usaphrayiza ngayo umama sitsho siyibukeleni sonke.

Xa kuthethwa ngedatha ndiye ndiqale ndicinge nge-internet connectivity yayo okanye amandla ayo okanye ubustrongo bayo ukuba ayiphazamiseki kusini na yimozulu nokuthi xa ndikhenketha okanye ndisendleleni ayihambi imane iqhawuqhawuka. Okwesibini, ne-affordability okanye ixabisa kangakanani na ngoba ke nanjengoko kukhona iinethiwekhi ezininzi ziyashiyashiyana. Zininzi zizindidi ngeendidi, uyazikhethela ke ngokwamaxabiso lawo. Kodwa andiye ndijonge mna kuphela ixabiso kuphela, ndijonga nokokubana ndingarilaya kangakanani okanye i-reliability ithini yam kuloo nethiwekhi. Kodwa ke as long as ndiyazi uba inethiwekhi iyasebenza ngendlela efanelekileyo ayisokolisi, ndiye ndincomele uba ndisebenzise leyo kunobana ndithenge idatha ebiza ixabiso elincinci, ize indinike ingxaki xa kufuneke ndiqhagamshelane okanye ndikonekthile.

Mna ndithanda ii-albums. Ndiye ndizimamele futhi loo nto ke indinceda ekubeni ndazi ngakumbi ngaloo mvumi leyo. Kodwa ndiyavuma zikhona abantu abaye bakhuphe ingoma enye iphelele apho okanye zaziwa njengee-singles. Kodwa ubukhulu becala ndiyazithanda ii-albums, ndizimamele nokuthi lo mntu okanye imvumi leyo iqulethe ntoni futhi nokwahlukahluka okanye i-diversity yakhe loo mntu, u-diverse kangakanani na apha emculweni. Nesakhono sakhe sibonakala sisonke phaa kulaa album uba yintoni akwaziyo ukuyiphuhlisa.

Iingenelo zeWi-Fi yasekuhlaleni engahlawulelwayo zimnandi kuba nokuba ufuna ungumntu okhangela umsebenzi, uyakwazi ukungena phaa kuyo, ungene kwi- website ukhangele uba zeziphi izithuba ezikhoyo nezinamathuba engqesho onothi nawe ukhangela uba ungalunga ndawoni, uthumele ke izinto zakho uzifake. Okwesibini, ukuba ngaba ngumtana wesikolo uyakwazi ukwenza i-research yakho kwalapha kule intanethi, ukhangele ezo nto nizifunayo noba zii-homework mhlawumbi, nokuba ziiprojekthi zesikolo. So iye ibe lulutho ngolo hlobo, inceda apho. Imnandi ngaloo nto leyo.

Ikhona ingoma yemvumi engasekhoyo ngoku ekuthiwa nguMandoza ethi Nkalakatha. Laa ngoma imanyanisa isizwe siphela salapha eMzantsi Afrika, abamhlophe bayayithanda kuquka nabantu abamnyama bayayithanda. Yilo nto ke laa ngoma ndisithi yiyo enobe enokwakha umfanekisongqondweni woMzantsi Afrika omanyeneyo ngoba xa kukhala yona ubona wonke umntu eshukuma, eshukumela kwisingqi eso salo ngoma.

Ubungozi bukhona. Ngokomzekelo ukuba ndisebenzisa i-public Wi-Fi okanye i-hotspot ndifuna ukwenza i-online banking, zikhona izikrelemnqa ezinobuchwepheshe ezinokwazi uba zithathe iinkcukacha zam kanye njengokuba ndizifaka apha ekhompyutheni okanye kwi-cellphone ndibe ndikonekthe kwi-public Wi-Fi, babe ezoo nkcukacha bazingenele, bazenzele kwiakhawunti leyo. Ngoko ke zezinye zeengozi ze-public Wi-Fi platform okanye zee-public hotspot ezo. I-information yakho okanye iinkcukacha zakho nee-ID zisemngciphekweni wokubana zingathathwa ngaba bazizikrelemnqa.